Swi nga tika ngopfu kumbe swi nga teka nyana ku va nxavo wa data wu nga tlakuki hi ku data vanhu va xavela ku tirha ku va ta kota ku endla mali van'wanyana va xavela swilo swa xikolo ku va ta kota ku dyondzeka ivi va kota ku endla mali data yi tlh kurisa na ikhonomi so swi ta tika ngopfu ku yi nga tlakuki hikuva loko vanhu va ya xava ku endla mali vanhu lavaya va xavisaka data va fanele va engetelela ku na vanhu lava va xavaku ku endla mali va ya va ya tirha ngopfu ku va endla mali yo tala yo tlula leyi va yi xavaka yona data kambe data i xilo xin'wana lexi xi tirhisiwaka masiku hinkwawo and xi na mali ngopfu ivi vanhu va xi tirhisaka ku endla mali.

Swa koteka hi ku swihangalasamahungu swi endla ku mahungu ma kahle ma fika ka vanhu lava nga le ka ma nga le kule kumbe kusuhani xin'wana lexi endlaka swona i ku xi vevukisa maendlelo kumbe maxaviselo ya swilo kumbe mafikelelo ya swilo hi ku loko vanhu va tirhisa ku endla mali va kota ku va va va kota ku va va fikelela un'wana na un'wanyana ivi va kota ku tshama maketa swilo swa vona ivi van'wanyana va komba van'wanyana ku va kota ku xava lava nga le kusuhi na vona.

Ina va vaviseka hi ku mavunwa lama ma hlayiwaka ma va onhela mintirho ma va onhela xifaniso xa vona kumbe mavito ya vona hikuva van'wanyana loko va twa mahungu lawa va teka wona matshan'wini ya ku lavisisa ku ntiyiso hi wihi hikwalaho maphephahungu ya na matimba ya ku aka kumbe ku faya kambe loko ma faya munhu ma rivala ku munhu yaloyo i munhu yena u twa ku vava swi nga n'wi endla ku a nga koti ku xavela vana vakwe kumbe ku hlayisa ndyangu wa kwe loko ntirho loyi a wu tirhaka wu hela hikwalaho ka leswi nga vuriwa.

Vutshunguri bya le kule i vutshunguri lebyi byi pfumelelaka ku vanhu lava vabyaka va nga va vabya ku ka va nga koti ku famba kumbe va nga va vabya ku kota ku famba mara a va na nkarhi wa ku va ya ka dokodela va kota ku consult na dokodela hi ndlela ya ya ya online leswi vulaka ku munhu la a nga kona wa kota ku fikelela dokodela leri nga kona ku ya hi ti platform leti yena a ti tirhisaka leti pfumelelana na hakelo mahakelelo lama yena a nga kotaka ku ma hakela ku hakela hi wona kumbe swilo swo fana na ti medical aid xin'wanyana futhi i ku vutshunguri lebyi bya kule byi kotaku ku ri dokodela a ku nyiketa na na papila ro ro xava mirhi a ku na ku munhu a nga koti ku vona dokodela kambe a ku na ku kamberiwa hi vutshunguri bya le kule.

Yi na mbuyelo wa kahle hikwalaho ka ku WhatsApp yi yi yi le hansi ngopfu wo lava data ku va u kota ku yi tirhisa and nakona ti data ta ku na ta hambana u nga yi tirhisa for ku foyina kumbe u nga yi tirhisa for ku ku tsala mahungu ku ya hi data leyi u nga ta va yi xavile swin'wanyana swi endla ku ri vanhu va kota ku fikelelana hi ti video call i ivi swin'wana swi endla ku mahungu ma hatla ma fika ka munhu hikuva a swi zi swi lava na airtime i mali yintsongo leyi lavekaka ya data ku va munhu a kota ku tsala mahungu kambe swi lava munhu a ti tlhogomela ku u tsala mahungu ma njhani ka mani na ku huma nge fiki eka ndhawu yo ka yi nga ri ki yona loko na ku vanhu va le ku hlulekeni.

Eish swi ta tika ngopfu ka nkarhi wa sweswi hikuva swilo swi cincile thekinoloji yi le ku kuleni hi xiyimo xa le henhla xa ku hatlisa swilo swo tala swi le dijitali kambe hikwalaho ka ku lava ku kurisa mabindzu ya vona hi ku kula ka na van'wanyana lava va va va va va hlohlotelaka vana va vona ku va hlaya ku tlula ku tirhisa digital swi vula ku ri vana lava ta kula va toloverile ku ri vo va hlaya leswi va nga swi endlaka i ku va nga nyika vanhu ti voucher hi ndlela ya mali kumbe hi ndlela ya loko va xava magazini ya vona va ta kuma xilo xo karhi swin'wanyana i ku va nga endla ti competition ku va winisa vanhu ku ri va kuma swilo swo karhi loko va xave timagazini ta vona swin'wanyana i ku va va na ti application leti vanhu va nga dawunilodaku ku ri va kota ku fikelela magazini ya vona va nga xavanga maphepha.

Xo sungula ndzi ta rhanga ndzi kombisa ku ka ni nga tsakangi hi mhaka ya ku Wi-Fi ya mehe a yi tirhi ivi ni lavisisa ku ku nga va ku ri yini lexi vangelaka ku Wi-Fi ya mina yi nga tirhi yo xo landzela i ku ndzi nga tiyisisa mhaka ya ku loko Wi-Fi ya mina yi nga tirhi swi ni khumba njhani ka vutomi bya mina kumbe ka bindzu ra mina loko ni ri na bindzu ivi ni ni se ni seketela na mhaka ya ku ku va yi nga tirhi a swi cinci ku ni nga hakeli mali leyi hi nga twana yona vona va ta kuma mali leyi hi nga twana yona kambe mina ni va ni nga kumangi ntirhelo wa Wi-Fi loyi a no yi a no a ni fanele no no no kuma hikuva Wi-Fi yi ze yi nga tirhi ku vulavula ntiyiso ni ta va ni kwatile ka xiyimo lexi loko ni hlamusela kumbe loko ni bela vanhu lava riqingho.

Ndlela leyi nga kona i ku va munhu a a va na password leyi nga tiya leyi nga na leyi nga na tinomboro yi nga na ti-symbol ku vanhu van'wanyana va nga koti ku ku va va hleketelela ku yi nga va yi ri yini ivi va yi kuma swilo swo fana na mavito ya hina kumbe swivongo swa hina hi swilo leswi munhu a fanele a swi tirhisaku ngopfu hi ku loko vanhu va swi tiva va nga tlangatlanga hi swona ivi va yi kuma xin'wanyana i ku munhu u fane a endla xi endla xi endla mhaka ku ri loko a vhakeriwa swantswa a hoxela va vhakeri va yena password hi yexe ku tlula ku vona a va nyika yona hi ku loko a va nyikile va kota ku nyika vanhu van'wanyana kumbe va kota ku yi tirhisa ivi vanhu van'wanyani va yi fikelela va yi tirhisa swo ka swi nga ri swona.

Tindlela tin'wanyani i ku munhu a kuma Wi-Fi leyi a hakelaku mali yintsongo futhi a kuma ya unlimited leyi yo ka yi nga ri na mpimelo hi ku leya mpimelo yi nga n'wu dya ngopfu hi ku swa naswona swa ya hi ku ri munhu u na maybe hi ngo tifoni tingani ku na vanhu vangani a mutini se loko a tirhisa leya mpimelo yi nga n'wu koka ngopfu hi ku mi kuma ku vanhu va yi tirhisa ngopfu mara loko ku ri na liya yo ka yi nga heli hi swo munhu a nga seyivheku hi yo.

Swivangelo leswi ni nga swi nyikaka i ku xo sungula Wi-Fi yi ta aka muganga wa mina hi ku vana ti-homework kumbe mintirho ya le xikolweni va ta kota ku endla hala ka Wi-Fi swin'wanyani i ku hi ta kota ku hi hi fikelela swilo swa ti-social media hala ka inthanete swa ku hangalasa mahungu ku ri na loko vanhu va xavisa va kota ku swi tirhisa ku va hangalasa mahungu hi ya ti-business ta vona xin'wanyani lexi nga xi endlaku i ku yi ta pfuna ku vana va tiva swilo kumbe muganga wa mina wo tiva swilo ku va exposed ka swilo hi ku inthanete yi na swi swo tala yi fikelerisa swi swo tala na vana loko va la ku apply-a swikolo va kota ku apply-a na mintirho vanhu va kota ku apply-a na ti-funding ta mapurasi kumbe yini va kota ku apply-a swi nge va limit.

Ina swi nga vanga ku nga twanani hi ku ku na van'wanyana va ngo va nga ta ku a swa fana hina a hi yi tirhisi masiku hinkwawo kumbe hina a hi na vutivi bya swi swo fana na tifoni kumbe tiinthanete se a swi bohi ku ri hakela a ku hakeli la va yi tirhisaku se swi lava munhu loko na ku mfumo wa endla mfumo a wu ndleli vanhu hinkwavo ivi yi va hakelela kambe yi tlhe yi monitor-a hi ku na ti-scam kumbe ku yiveriwa swi nga sungula kwalaya hi ku wun'wana wun'wani u ta va a kota ku yi fikelela kambe va nga kota ku loko va yi hoxile va tlhe va endla ku ri yini yi hlayisekile ku va vanhu va yi tirhisa na ku nghena ka swa tibanga sweswo fana na sweswo.

Mina mahungu ni yingisela ka ka foyini ni yingisela ka to fana na ti-YouTube hi ku yini hambi ni ma hambi ma ni hundzini na kota ku tlhelela ni ya ni ya mavona futhe ni tshama ni ri ka foni ya mina ku tlula ku vona TV kumbe mavonelakule se na kota ku fikelela mahungu lama TV SABC yi ma yi ma yi ma yi ma or yi ma broadcast-aku kumbe yi ma hoxaku na ku yini swilo masiku lama i thekinoloji a swa ha bohi ku ri ni tshama hi nkarhi lowu mahungu ya tlangaku ni ngo yela e malandza hambi ma hundzile ivi ndzi dyondza leswi van'wanyani va nga dyondza khale.

A ni ta tima data loko na ku a ni yi tirhisi a ni ta hungusa ku download-a swilo leswi ni nga swi laviku kumbe ni hungusa ku download-a swilo automatically hi ku tima auto download hala ka foyini swin'wanyani leswi a ndzi ta swi endlaku i ku a ni ta hungusa ku hotspot-a vanhu ku vanhu va nga tirhisi foni ya mina for data se a ni ta ndla sweswo ivi ni hungusa na ku nghenanghena ka ti ka ti-side tin'wani leti ku ve na ku a swi bohi so a ni ta ti tirhisa hikuva swa boha loko swi nga bohi a ni nga ta tirhisa xin'wani a ni ta monitor-a ku ri ku sale tingani ku ri ni tiva ku ri n'hweti ya ha ri kule ni ta need-a tingani.

Lexi lawulaku i matirhiselo munhu loyi a endlaka content ivi a yi hoxa ka inthanete a nga fani na munhu loyi a tirhisaku data ku va a endla swa WhatsApp ntsena munhu yaloyo u va lava data yo tala ku sukusela ka ku download-a swilo ku va edit-a ku ya ka ku a veka a post-a ti-video teto kumbe content yaleyo ivi munhu loyi a tirhisaku WhatsApp ntsena a nga swi bohi ku va a nghena a vona na content yaleyo o ti tsalela meseji kumbe u titsalela ivi a senda swi hambana na swo tala.

Xitichi lexi xi haxaku mahungu ya ntiyiso i SABC na ENCA hi swona leswi haxaku mahungu ya ntiyiso lexi leti ni ti tivaku leswi leti ni ti yingiselaku ni ti rhandzaku tin'wanyani na tirhadiyo vo Metro vo Capricorn-i vo Lesedi Thobela swo fana sweswo.

Ina, ni nga yi tirhisa data top up ku va ni ni connect-a na vanhu, ku va ni nghena ka ti-social media ni nga yi tirhisa swo tala. Vutomi bya masiku lama byi lava data ku va munhu a foyina nkarhi wun'wanyani swi lava data hi ku vanhu a hi vo tala va xava airtime. Data yi yi le ka ntsengo wa le hansi ku tlula airtime futhi hi data ya tshama nkarhi wo leha.

le lexi ni nga xi endlaka ku ni teka riqingho endzhaku ku va a nga ri kumi kumbe a nga koti ku ri tirhisa hi ku vana va nghena ka swilo swo tala swin'wana swi na ku hina vatswari hi va nyika permission se loko no swi vona ti-notification leti ti lavaka ku ka permission ka tona ni ta teka foni a ndzhaku.

Ina, ku tirhisa data yo tala hi ku ku ba riqingho hi vhidiyo ku ku na data leyi tekaka for video ku na data leyi tekaka for voice communication kambe ya voice a yi teki data yo tala hikuva na xilo lexi va ngo bandwidth xi va xi nga ri xikulu ku va ku nga laveki bandwidth leyikulu se a yi affect-eki kambe video yi fana na loko munhu a vona ti-YouTube, a vona ti-Facebook, a vona ti-Netflix yi lava data yo tala ya matimba na network ya matimba.

Swi pfuna ku munhu timhaka ta yena a va a ti koleke kahle a ti hlekete kahle futhe a nyika vanhu mahungu lama ma nga ntiyiso lama nga fanela ku tlula ku munhu a hatla a tivisa mahungu lama nga ri kona.

I ku hi endla ku ri yi fikeleleka ka vanhu hinkwavo. Ku na swilo swo fana na ku na swilo swo fana na na TV kumbe mavonelakule vanhu vo tala sweswi va na wona na swilo swo fana na riqingho vanhu vo tala va na rona. Se swi nkoka ngopfu ku hi yisa mahlweni hi endla kumbe hi kha hi aka miganga ikhonomi hi swilo leswi swi fikeleriwa hi vanhu ku tlula swilo leswi swi langute vanhu lava nga na timali kumbe vanhu lava nga ri ku na kumbe vanhu lava va nga na mabindzu. Leswi endlaka ku ri vanhu lava nga ri ki na nchumu a va koti ku swi fikelela.

Minongoloko leyin'wanyana i Telkom na rain yi nyika vanhu inthanete yo ka yi nga durhiki yi na ti-package futhi na na ti na i na access ya inthanete ya ka tifoyini kumbe ya ka riqingho i riqingho i yi ntsongo ku ya hi mali a swi durhi swa fikeleleka hi un'wana na un'wanyana.